Kannete tjhelete ena yona ha ya lekana. Batho ba nang le di-disability ba na le ditlhoko tse ngata ba na le ditlhoko tse ngata. They need special care haholo e ne ekare mmuso ona o ka eketsa tjhelete ena hobane batho bana ba hloka dijo tse itseng hore ba di je ba hloka bo dikobo, ba hloka bo medication transport ho tsamaya ho ya dipetlele for di-check up. Tjhelete ena e fella feela ntje e qeta le ho fihla. O hopole hape le batho ba ba hlokomelang ba qetella se bile ba kena le bo dikolotong hara kgwedi fela se e fedile tjhelete ba tshepetse hore baka santsane re tlo patala kgwedi feela. Jwale mmuso e ne ekare o ka lokisa hana moo a ba etsetsa nthonyana nje ekareng e tla ba kgona ho ba thusa.

Ho ya ka nna ene ekare mmuso ditleliniki le dipetlele. Ditleliniki le ha ekaba clinic e le nyane hakakang ekare a ka dula moo ho dula ho na le di-ambulance tse ka bang pedi kapa tharo ho dule di le teng ditleliniking tsa rona local hore re tlo kgona hore ha re e batla re mathele teng hobane taba ena ya hore re ntse re founa re founela call centre e nka nako taba eo ba botsana le dipotso tse ngata tse ding ha o kgone ho di araba tse ding ha o di tsebe, wena o tshohile ka nako yona eo, jwale ha ba kgone le ho respond. Ba tla o jwetsa hore re atla re atla re atla rona ba bang o thole hore batho bao ba dula le bo nkgono bo nkgono ngwana wa kula nkgono ha tsebe na a ka araba a reng. Jwale e ne ekare ba ka di beha haufinyana dipolekeng tsa rona ho tle ho tlo hlokeha yona. Motho a ka kgona ho mathela teng ae late.

Nna kannete ke ya dumellana le yona taba ena ya hore bana ba di thole and e ho be le dipuo ka taba ena ya di-contraceptives ko dikolong lebaka la ka ke hore bana ba matsatsing ana ba ja dijong tse leng hore o tshwanetse ebe ngwana ha di je haholo. Tse tshwanang le bo mahe tjena bo ditapole bo di eng. Ba qetella ebile se ba kopana le hore bashanyana se ntse ba hlalefile se bile ba latella le hore ba lakatse le hore ba ye bo di-period-eng ka pele kapa ba lakatse le ho ba le motho wa monna ka lebaka la hore di community-ing tse re phelang ho tsona, ho phelwa jwalo. Jwale ho ka thusa le hore ba ba rute ka tsona hore ba tsebe hore ha ke ikenya moo betere ke nke nthwena, ke tsebe hore ke tshireletsehile ke ya tseba hore a ke ke be ka ima ke santsane ke le monyane.

Ho na le lebollo la ho ya thabeng la dipolasing kwana mahaeng le reng o ya thabeng o lo dula nakwana hana moo until o bo ba re o monna ho bo ba lebollo le ho reng o ikela sepetlele kapa tleliniking ya hao kapa men's health moo o yang ko teng o lo circumcise-a be leng hore ba le bitsa ka hore ke circumcision ke ona feela a le mabedi ao mabollo a tsebahalang phatlalatsa.

Dipetlele tsena di senywa ke bona baoki ba tsona hobane batho bana ha ba sa hlokomela le batho ba tlang moo dipetlele ba tlile ka ba batla thuso. Batho bana ha ba sa kenetse hore ke kena ka lebaka la hore ke rata ho sebetsa ka batho kapa ke batla ho thusa batho hore batho ba lulame maphelong a bona se ba kene ka lebaka la hore ba batla tjhelete le di-benefits tse tlang le ho ba mooki. Ke tsona tsona dintho tsena tse ntulang ha bohloko and-e ke tsona tse senyang tsona dipetlele tsona tsena hore di qetelle di be di senyehile tjena.

Dumela ne nka rata ho etsa enquiry ke rata ho botsa hore hobaneng hantle hantle haebe re founela di-ambulance kapa re founela le wona bo maponesa kapa dipetlele di sa fihle ka nako. Nthwena e re dula ha bohloko re le setjhaba hobane re qetella ebile re looser le batho be re ba ratang e le hore ntse re emetse lona ka nako e nngwe ha le fihle le ho fihla. Ekabe bothata bo tebe bo le hokae?

Depression wa tseba ke ntho e nngwe e leng hore e tletse kgetlong lena e tletse tletse ba bangata bana le batjha wa tseba keng ba kenwe ke taba ena ya depression le ya ba ya ditleliniking ha ba sa kgona le ho thola thuso le dipidisi tsena tsa bona tse ba di nwang ke bona hantle le hore le tsona ekare le tsona di ba etsa hore ba be worse kapa ha di sebetse kapo ha ke tsebe and le ho hloka batho ba buwang, ba ka buwang le bona le batswadi ba ba ignore-a ba qetella se bile ba itahlela tse majwaleng ba itahletse dithethefatsing, ba qetella ba bang se bile ba ipolaya nthwena e bohloko kannete e ya hloka hore e attend-we as agent.

Ha o na le diabetics o tshwanetse o se ka ja dijo tse nang le mafura, o tshwanetse o se ka ja dijo tse nang le letswai le lengata. O tshwanetse o noke hantle o tshwanetse o se ka nwa tee e nang le tswekere e ngata, o tshwanetse o se ka nwa coke kapa di coldrink tse nang le tswekere haholo kapa acid e ngata. O tshwanetse o dule o ipaballetse hore o se ka kwata haholo. O se ke wa thaba haholo o tshwanetse o dule o nwa metsi haholo, o je dihaha mmele haholo.

Mmuso ona wa family planning ekare o ka fihla every after three months ba dule ba tla ba tlo kgona ho check-a ba kgone le ho thusa le bao ba sa kgoneng ho finyella ditleliniking kapa o thole hore ditliliniki di hole le ho bona kapa le ditjhelete tsa ho palama tsa ditleliniking. Ha ba kgone ho finyella ekare ba ka dula ba tla every after three months. Ka mora kgwedi tse tharo ba dule ba tla ba tlo kgona hore ba hore bana bana ba kgone hore ba qhobeke ka family planning ya bona hore ba bone hantle hore bana bana ba hlaba do-card tsa bona di up to date. Ke ka mokgo nna nka kgonang hore ba ka dula ba tla and ke nako eo nka kgonang hore nka buwa le bona.

Ha wa loka kannete, ha wa loka kannete, hobane motho ha o tlo botsa ho ba lelapa. Ba lelapa ba ka be ba tseba ka mokgwa o bona ba tsebang ka teng, empa ha se ditsebi ene le ka hosane dintho tse ba tlabe ba re wena di nke kapo dinoko tseo tse o tshwanetseng o di nwe kapa ditee tseo tse ba tlabe ba o nwesa tsona kapa meriana ba ka se tsebe hore na ho wena system-eng ya hao di tlo o tshwara jwang. Jwale ho bohlokwa hore o tsamaye o ikise tleliniking kapa lefapheng leo le sebetsang ka tsona. O lo bona motho e leng professional a tlo kgonang ho thusa a tlo tsebang hore le ka hosane hona le motho o tlo kgonang ho mo beha molato. Ba tla kgona ho o thusa le ha o so o kula ba tsebe hore na motho ona o nwele eng ha nwa eng.

Ka nako e ngata o thola hore batho ba sebetsang diambulancea-ng ba ntse ba le tseleng le bona ka nako eo ba latile e mong a kulang, e leng hore o founne pele kapa le bona ha ba so thole molaetsa ntse ba dutse hana dipetlele hana moo kapa hona le se ba leng busy ka sona hobane ha ke tshepe hore ekaba batho ba eleng hore ba pakile diambulance feela hana moo feela and di-call kapa eng ba emela hore ba allocate-le di-call tsona tsena ha rona re founa re leba setjhaba re hloka thuso. E ne ekare ba ka thola e response team. E etsang ka pele hore ha qeta ho founa fela. Call e sentse e neuwe motho o sentse o tsebang hore ambulance e sentse e le on standby hore e tle e tlo thusa batho bana.